e re nnang mo go yone go berekisiwa ditekisi, go na le di-services tsa Uber tse e leng gore tsone di monate gore di go tsaya fa lapeng di go baya kwa o yang teng mme o patelelwa tlhwatlhwa e e rileng. Terena e teng ke fela gore go tsaya sebaka jaanong batho ba ba golo go ya kwa seteišeneng ke mo tseo, mme le tsone ditekisi go ya kwa go tsona di na le go diya. Mme nna ka re fela di-services tsa Uber ke tsone tse e leng gore di-convenient for batho ba e leng gore ba ba .

Ee letshwao leo le teng mme le thusa gore fa go na le traffic-ki, kapo o tsamaya ka maoto, kampo o le mo baesekeleng, nako e nngwe dikoloi kampo di roboto ga di bereke le di thusa ka nako eo gore di kgone gore a tsamai ka maoto ba kgona go di berekisa. Le nna ke a di berekisa mo tseleng, mme di a thusa ka nako tsotlhe.

Internet ena e thusitse thata gonne mo difofaneng jaanong o kgona gore o tsamae o tshotse di-head phones o lebelele di-movie, o utlwelele mmino, fa o tsena mo sefofaneng gonne e dira leeto la gago gore le nne bonolo fa o batla o kgona go robala. Mme leeto lona ga o nne le sepe se se o se akanyang gonne o kgona go lebelela di-movie di-series kapo o utlwelele music.

Bakgweetsi ka bontsi ba na le go itlhokomolosa gore go ba seke nwa ba be ba tsena ba kgweetsa, le gore speed kills. Ga o le mo loetong le le telele go batla di now and then. So that le wena ga e le gore o tshwerwe ke boroko o tseye kwa thoko ga tsela kapa o tsamae le motho o e leng gore a ka go thusa ga o lapile a kgweetse, kampo ga o le nosi o eme kwa garage-tšheng o tseye nap-e.

Maeto gantsi a difofane a diegisiwa nako e nngwe ke maemo a bosa a e leng gore they are beyond our control, e be e le sone se e leng gore ke sone se se tona se se dirang di-delay tsa di-flight. Mme se sengwe ga gona gore re ka ira jang go bophelo ba rona ba tla pele, safety first.

Ga gona mosola wa go tlhola ke lwele le motho a tsere parking space, mme fela o tshwantse a itse gore botho pele re dirisane ka gonne o mponeng gore ke ne ke batla go paka fa teng. Mme ga go ile go thusa sepe gore relwe ke go batla fela parking e nngwe.

Karata e botlhale e bonolo mme mathata a yona ke fa go sena motlakase o sa kgone go reka go raya gore o tla tshwanela ke go tsaya leeto le lengwe o ye go tlatsa karata eo, le gore nako nngwe o re o ya e tap-a e sokodisa mme e goge double trip kampo e nna le penalty fees fa e le gore ga o a e dirisa sentle. It is very important to tap in and tap out of the bus.

Trains are so effective right now and they are the safest ka goreng thekenoloji e setse e fitlhile e teng e dira dilo bonolo, le ka fa gare safety so are the safest mode of transport right now.

Go ema mo traffick-ing o santse o ithuta go balance-sa koloi fa e le gore o berekisa a manual car ke bona bothata, le gore fa o le mo steep-ing go balance-sa koloi ke bona bothata bo o. Mme le fa go le pula ena o sa ntse o ise o tlwaele tsela ke bona bothata jwa gore itse gore o a tshoga o nna le letshogo mme fela o nna o tswalela pele o ithuta.